Izinsiza ezifunakalayo emakhaya Ilezi eziwukuthi zifike kanye or kabili ngeviki zemtholampilo, zingabasiza kakhulu abantu abadinga usizo abahlala kude, abangakhoni ukuthi bengaya emtholampilo.

Iy'nqumo ezingathathwa ukuthi ethathwe eyiswe la kuhlala khona abantu abadala, ethole abantu abazomnakekela ngosuku ngosuku, kungasiza kakhulu lokho-ke.

Ukuthi beyiswe kuma-training njalo ngonyaka, kungabasiza kakhulu lokho-ke ukuthi bezizwe okusha abangakhona ukuthi bekwenze ukuze bezosebenza ngokuzikhandla nangendlela engcono kakhulu.

Kungamele ukuthi sibavumile and sibasekelele and sibafundise, sibazise nokubaluleka kwakho ukuze bezokwazi ukuthi bethole amandla okuthi bekwenze lokho-ke, sibasekele kukho konke abafuna ukukwenza.

Ngangibuya esitolo ngithunyiwe ekhaya ebusuku, mangihamba nganyathela inyoka, inyoka yangiluma, yoh! Wagijima ubab wami, bekagijima ubab wami cause besengimemeza ngikhala. Wangifasa ngebhande cause yangiluma onyaweni, wangifasa ngebhande la emlenzeni, wangibeletha befonela iambulensi, ama-ambulensi ethatha isikhathi ukufika, wangibeletha wahamba nami waze wayongifaka phakathi eklinikhi, cause emtholampilo bekuyi-distance, bekuyibanga elide nyana kodwa wagcina engifikisile ngoba iambulensi yathatha isikhathi.

Ngokucabanga kwami ukuthi ngesinye isikhathi mhlawumbe asuke ebhizi kakhulu ngoba ayashoda ama-ambulensi eNingizimu Afrika, kungaba isizathu salokho-ke.

Ukuhlanganisa ulamula kanye nejinja ukubilise bese uyaphuza noma ufuthe ngakho awu, lapho uphenduka umqemane.

Akungithinti kahle neze kodwa ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuyisimo esiphoqayo ukuthi bekwenze lokho-ke ngoba ngesinye isikhathi kungenxa yokuthi angeke bekhone ukuthi bondle ingane, kwesinye isikhathi kuyabaphoqa ukuthi bevale inzalo.

Umuntu onesifo sofuba kumele ahlezi afake isifonyo kanye naye lo omsizayo bese kuthi bafika njalo abezempilo bezomeseka bemfundise nokuthi umshanguzo kumele ewuthathe kanjani, kangaki ngosuku, kubaluleke ngani futhi lokho-ke.

Emaqinisweni nje, imithi yesintu ayisebenzi kahle kwezinye izinto zezizifo esinazo emhlabeni kodwa imithi yesimanje iyona esebenzayo ngoba yenza lokhu okufanele.

Engingakusho nje mina ukuthi awasebenzi ngokucophelekile njengokuthi mawuphethwe isifo sengculaza angeke akusize lapho-ke, kuzomele usebenzise lawa awamanje ngoba lawa makhambi esintu awafiki la kumele efinyelele khona.

Sasisesikoleni sidlala ibhola, umngani wami washawa ibhola endaweni ebucayi, kwamele ukuthi ngimlalise phansi ebheke phezulu, ngimbambe amadolo ngimphushe, waze wabangcono.

Kungazithuthukisa kakhulu izimpilo zabantu abakhubazekile ngoba bengakhona ukuthi bezenzele okuningi abafuna ukukwenza njengalaba abangakhoni ukuhamba, bebengatholakala betholelwe ama-wheelchair, bengakhona ukuthi beziyele ezitolo bezithengele abakufunayo.

Ukuthi abezempilo bevakashele imiphakathi njalo ibafundise ngezinto ezintsha ezingabasiza ukuvalwa kwenzalo nokuthi ibaluleke kanjani nokuthi iphephe kangakanani, bebafundise konke lokho-ke ukuze bezoba nolwazi olufanele.

Ukuthi izikole zivakashelwe abantu basemtholampilo, bebafundise ngakho konke, lokho-ke kuyabasiza kakhulu abafundi ukuthi bazi ukuthi usizo lokuqala lusebenza kanjani uma bezovakashelwa abantu basemtholampilo.

Njengesikhulu sezempilo, ngingathola abantu njengentsha ukuthi ngiyichazele ukuthi isimo esibhekene naso sikanjani bese ngiyabatshela ukuthi abahambe umphakathi nomphakathi, behambe bexwayisa bonke abantu ngakho konke lokhu okwenzakalayo ukuthi mawukuthi kukhona umuntu otholakalayo enza wonke lomkhonyovu, sebezobikela mina nje ngesikhulu sezempilo. Lokho-ke mebebika bazobika njengomuntu ongaziwa ukuthi uwubani obikile lokho-ke.

Ngokucabanga kwami ukuthi ezikoleni sekumele kube nabantu abafundisiwe ngosizo lokuqala ukuze bezokhona ukuthi besize wonke umfundi obhekane nesimo esihlukahlukene. Kumele kube khona umuntu ofundisiwe, oqeqeshiwe ngosizo lokuqala isikole nesikole, lokho kungabasiza kakhulu abafundi abanezifo ezihlukahlukene.

Mkhulu, kubaluleke kakhulu ukuthi uyohlala la kuhlala khona abantu asebekhulile ngoba bazokunakekela ngakho konke okufunayo, kuzokusiza kakhulu lokho-ke ukuthi nesimo sakho sempilo sibe kahle, yonke into oyifunayo uyithole. Ungakhona futhi ukuthi uphinde uvakashe uze la ekhaya uzosibona kodwa okubaluleke kakhulu impilo yakho nokunakekelwa suku nosuku, ungasweli lutho okudingayo.

Ukuthi simphuthumise esibhedlela lapho azofike ethole khona usizo, uma eseluleme ila sizombuza khona imibuzo ukuthi, ungubani wakwabani? Uhlala kuphi nendawo? Sesingakhona kanjalo-ke ukuthi sixhumane nomndeni wakhe.

Kuthanda ukuthi kubenzima kakhulu mase kufike esimeni esikanjena ngoba ingane isuke ingasakhoni ukuthi yona ibhekane nempilo yayo, sekumele ibheke impilo kamzali wayo. Ukubona kwami ukuthi kungcono ukuthi umzali umthathe umuyise la kuhlala khona abantu abadala, la bazokhona khona ukumnakekela abantu abafundiswe ukuthi benakekele abantu abadala ukuze wena uyingane uzokhona ukuthi uqhubeke nempilo yakho, ufeze amaphupho akho.